Haeba motho a batla ho ba mmadi wa ditaba, seteisheneng sa seyalemoya. Ke tla mo eletsa hore a qale ka ho fumana phihleloho ya ho ngola, ho tlaleha, le ho hasa. Sebaka se setle sa ho qala ke ka ho nka dithuto tsa bo raditaba, dikgokahano kapa kgaso. Sena se tla ba thuso ho hlaolela ditsebo tsa bohlokwa jwalo ka ho ngolla seyalemoya, le mekgwa wa dipuisano. Ka mora moo, ke kgothaletsa hore a ithaopele ho sebeletsa seteishene sa seyalemoya sa lehae. Sa setjhaba, kapa sethaleng sa Internet. Boiphihlelo bona ba matsoho. Bo tla mo dumella ho ithuta ho tswa ho dibuhudi tse nang le boiphihlelo, ho tshwaetsa ho bala ditaba, le ho potoloha ka di sebediswa tsa studio. Ho feta moo, ho theha setshwantsho sa demo se bontshang botho ba bona ba moya, modumo, le setaele, ho tla ba molemo ha ba etsa kopo ya mosebetsi.

Ka ha SMS ha esale fashion-eng. Ke rata ho fumana melaetsa ya ka, ka WhatsApp. Ka ha e potlakile, ebile e bolokehile. Nna ke romela melaetsa ka Facebook le WhatsApp, le ka mohala wa thekeng. Ka ha ke batla ho etsa bonnete ba hore motho e ke mo romella molaetsa, o ya ho fumana ka potlako.

Ke utlwisisa ka botlalo ho tshwenyeha ha moreki mabapi le ho tshwarwa ke konteraka. Eo a sa kgoneng ho e patala. E ka bakang kgatello ya maikutlo haholo. Ho rarolla sena ke tla eletsa hore a hlahlobe dipehelo tsa konteraka, ho bona hore na ha hona dikarolwana tse dumellang ho fediswa ka pele kapa ho fetola. Ho bohlokwa ho ikopanya le mofani wa data, le ho hlalosa boemo. Ba ka nna ba ikemisetsa ho sebetsa le yena, ho fumana tharollo e kang ho emisa konteraka ka nakwana. Kapa ho fokotsa tefo ya kgwedi le kgwedi. Ho nahana ka leano la ho lefa le arolang tjhelete e setseng hore e be di installment tse nyenyane, tse laolehang haholwanyane. Le hona ho ka ba molemo.

Dumelang nkgono le kae? Re ntse re ya hantle Mokwena. Nkgono ke ne ke o eletsa hore, ka satellite ya hao e sa sebetseng, o ka founela beng ba satellite hore ba tla e lokisa mafelong a beke ena. Haeba o sa kgone, ho ba letsetsa nna ka bo nna, nka nna ra kgona ho ba letsetsa. Ka hobane ha ke kgone ho e lokisa. Ebile ha ke na hona hore nka patala motho e bang o tla tla ho wena a tlo o lokisetsa yona. Ho tlaba jwang hore o etse seo nkgono? O bona seo se tla tswela molemo?

Ke rata mmino wa Cape Pop. Cape Pop ke mofuta wa mmino wa South Korea. Ke rata haholo hobane ke amana haholo le di Cape Pop Idol. Cape Pop Idols di tshidisa balatedi ba tsona, mme hokahana le bona. Mme di bua ka diphihlello tsa bophelo tseo ke fetileng ho tsona. Mmino wa bona o fana ka tsela e bonolo ya ho tsamaisana le bophelo. Mme le ditshwantsho tsa bona, tsa mmino. Di ya kgahlisa mme di hapa kelello, pelo le moya ya motho. Tsohle tse mabapi le Cape Pop di a rateha. Le hoja qalong ke ne ke sa utlwisisi puo ya bona. Ke ile ka ithuta dintho tse mmalwa motheong wa puo ya bona. Hore ke tle ke utlwisise ha ba bua, le ha ba bina. Ke rata ka moo ditshwantsho tsa Cape Pop di phahamisang mmino wa tsona mme di tshwara ditshebeletso tsa balatedi hore di hokahane le balatedi ba tsona ha betere.

Mehala e thibetsweng, ke mehala e tswang ho dinomoro kapa mabitso ao wa tibileng ka bomo. Hangata ka lebaka la tlhekefetso, kapa ho kopa kopo e sa batleng. Ha o thibela nomoro, phone ya hao e thibela nomoro eo ho ikopanya le wena ka mehala, melaetsa, kapa mekgwa e meng. Ho thibela mohala hangata o ya ho ditlhophiso tsa mohala wa hao. Kgetha lethathamo la mehala kapa lethathama la mabitso. Fumana nomoro eo o batlang ho e thibela. Ebe o kgetha kgetho ya block. Hang ha o e kwetse, mehala e tswang nomorong eo ha ngata e tla ya ho voice mail ka kotloloho, kapa e hanelwe. Phone ya hao, e ka nna ya ho tsebisa hore nomoro e kwetsweng e lekile hoo letsetsa. E o fa kgotso ya kelello ka ho tseba hore o sireleditswe, ho batho ba sa batleheng.

Ho tsoselletsa moya wa batho hore ba bale dipampiri. Ho bohlokwa haholo. Mme nka ya dikolong, dikerekeng le di-shop-ong, ho ba abela dipampiri. Ke ba bolelle hore, South Africa ho na le ntho e bitswang load shedding. E bang motlakase ha o be teng nako e telele. Ka hoo ba fetwa ke ho bala ditaba le ho boha ditaba tse etsahalang Afrika Borwa, le lefatshe ka bophara. Ho bala dipampiri ho ka ba thusa hobaneneng ba thole dintlha e di ketsahalo tse etsahalang tsa moraorao tjena. Tsa Afrika Borwa le lefatshe ka bophara.